Yebo, abantu banazo. Amathekisi akhona, ahambise abantu ezitholampilo, emaklinikhi nasezibhedlela, futhi abahambisa ngezikhathi.

Abasemtholampilo bengamkhuthaza ngokuthi, ukuyohlolelwa i-HIV esikhathini samanje akusabalalisi. Uzodla imishanguzo yakhe, aphile kahle. Yonke into izoba-right.

Ngiwakhuthaza ngokuthi, amadoda ayahlangana ewodwa lapho kusuke kungekho muntu wesifazane. Bathole ithuba lokuthi bakhulume babodwa, balekelelane lapho nalapho.

Ulwazi engaluletha ukubanikeza i-information about umkhiqizo we-detox, ukuthi ikusiza kuphi, ukulekelela kanjani.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ngoba kumele uhlezi usazi isi-status sakho sempilo ukuthi sime kanjani. Noma sewuyitholile i-HIV ngelinye ilanga, uyokwazi ukuthi wayithola kubani. Ungazitholi sowumangala.

Ukuthi kukhishwe abantu bavakashele ezindaweni zasemakhaya. Baphathe ama-pamphlets babonise abantu abadala, ngazo, ngalo lona lolu hlelo, kuze abantu abadala bazolibona ngenxa yokuthi abanawo ama-smartphone, noma i-inthanethi. Lokho kuyosiza kakhulu ezindaweni zasemakhaya, ukuthuthukisa kunakekela kwezempilo.

Ukuthola ama-complain every day kubantu, ukuthi asinawo ugesi thine, amanzi futhi asinawo. Kanti kwenzakalani?

Zingabasekela ngokuthi, babatholele abothisha, abakufundele ukuthi abakufundele ukuthi bazofundisa abantu abakhubazekile, abanayo i-experience yokukhuluma nabantu abakhubazekile.

Angeke sikwazi ukusizwa isicishamlilo ngoba sizobe sibhekane nobuhlungu lobu esibuzwayo, yizo izinto esizobe sibhekane nayo, nalengcindezi esizobe sinayo. Isicishamlilo, into engeke sakwazi ukuthi siyizwe.

Bengingabhekana nokuthi into yokuqala ukuthi ngifonele abosizo lokuqala ukuthi bekwazi ukuzonceda umfundi olimele, athole usizo isikhathi esifanele.

Izibhedlela zikahulumeni zingathuthukiswa ngokuthi bandise ama-ward-i wabantu abakhulelwe, baphinde baqashe abantu aba-enough for ukuthi bazonceda abantu abakhulelwe ngesikhathi.

Ukuthi abantu abakhubazekile, kumele behlezi babhekiwe, bethole usizo isikhathi esisheshayo, ukuze nabo bezozibona bengabantu befana nathi. Bethole usizo isikhathi esisheshayo, if khona la kufuneka khona usizo.

Izindlela ezingahlinzekwa ukuze abantu abakhubazekile bathole imithi yokugoma, ukuthi bagome every month, or every after week, or two weeks, ukuze bazohlezi be-right.

Indlela yokukhuluma, ukuthi sisebenzise umakhalekhukhwini ngoba lokhu okuqukethwe i-COVID booster kuyingozi. Asikwazi ukuthi sibe-physical uma sikhuluma.

Izingozi ukuthi, ungazithola sowusethubeni lokuthi uthole i-COVID-19 infection.

Ukuthi uhlezi usazi isimo sakho ukuthi simi kanjani, sime kanjani, lokho kuyasiza kakhulu. Umzimba wakho uhlezi ujabulile, ugwema ezintweni eziningi, wazi ukuthi noma sowunesifo uzobe usithathe kubani, if kukhona olale naye or owenze something naye.

Ngokubona kwami ukuthi zingasabaleki, zingasabalalisa ngokuthi omunye atshele omunye, bese izindaba sezigijima yonke indawo.

Umuthi wesintu unceda kakhulu. Lapho khona sekuhluleke nabo-doctor, sekufuneka umuthi wesintu. Uphuze wona, usizo ulithole, ube-right, uphile.

Ukuthi umphakathi kumele ufake i-complain ku-government, kuthi bazolungisa imigwaqo ukuze ama-ambulensi azokwazi ukufinyelela ezigulini ngesikhathi esifanele, abaphuthumise emtholampilo.

Izifundo ezatholwa, ukuthi abantu bahamba ngesivinini esikhulu, futhi ubathola ukuthi bashayela baphuze amanzi amponjwane.

Izingane ezinye zingasizeka ukhondleka, ngoba zingacela isipinashi esikoleni ukuze zihambe nazo baye emakhaya, bayoziphekela. Mhlawumbe abanye abanawo ukudla emakhaya, okusheba nepapa.

Ukuthi ngihlanganise bonke abantu besilisa. Ngibabuze ukuthi bafuna ini, abakhulume izinkinga one by one, or if umuntu uyahluleka, angakhuluma nami in-private, one on one. Cause abantu abaningi abathandi ukuthi izinkulumo bazikhulume in-public, umuntu ufuna ukukhuluma nomuntu in-private. Ngingaba-accommodate-a kanjalo.